Ngithanda ukupakisha amafruthi, amanzi namaveji akhethekile hlampe amabili, amathathu, hhayi amaningi kakhulu nenyama efakwe ku-ovini. Angithandi ukuphatha into ezodinga ukuthi ngiyifudumeze ku-right loko kudla okudlekayo ngisho noma sekubanda, kuyadleka ngoba ukudla mase sekubanda hhayi angikwazi ukukudla.

Ngingamvulela mina ngimbathe ijakhethi noma ingubo encane engisuke ngiyiphethe mengihamba, ngoba akusizi ukuba nenkani uma uhamba indlela ende nabantu, ngoba uzogcina usuxabana nabantu, nanokuthi kuyadingeka amafastela ukuthi avuleke kancane ukuze kuzoba nomoya o-right phakathi emotweni.

I-MyCiti bus mngani wami, ile moto le ehamba iKapa lonke uyayikhokhela, uyayikhokhela ikuyise ko-Table Mountain, ubuke nje lezo y'ndawo lezi ezithandwa abantu mebevakashile eKapa. Iyasiza ngampela futhi ayibizi kakhulu ephaketheni, indlela nje yokuhamba eKapa ngaphandle kokumosha imali kakhulu .

Angivamisile ukuhamba ngebhasi. Indlela ende engiseke ngayisuka eyayimzuzu ewu-forty-five. Akusona isikhathi eside kakhulu ukusuke e-Malisburg uye eThekwini, akusona isikhathi eside kakhulu. Hhayi, langiphatha kahle ngoba kwakuyindlela encane, futhi ngangihleli efasteleni ibhasi lalihamba kahle impela lalingajahile, nabantu engangihleli nabo, babe right kakhulu.

Hhayi, angivumelani nakho ngoba ukumosha amathaya, nokushisa imigwaqo, izinto esisazoyi inga zonke lezi. Kuvimbela abantu nabo abasebenzayo abangakwazi ukuchaza kwabaqashi babo, bagcina sebengena ey'nkingeni, kube kungawona ngisho amaphutha abo. Ukuteleka nje kwamatekisi kususa umsindo omkhulu kakhulu.

Cha, ngeke azabe nomthelela esinqumeni sami sokuthenga imoto ngoba mengithenga imoto, ngizothenga imoto sengazi ukuthi ngiyakwazi ukuyikhokhela, ngiyakwazi ukuyimela. Umshwalense ubaluleke kakhulu, kepha into ongakwazi ukuyinqumela ukuthi, uma ubiza kangaka ngeke ngiwuthathe, noma ngeke ngisaba nemoto cha, ubalulekile impela futhi uyasizana ngesikhathi osuke udinga khona kakhulu.

Ngibona kufana ngoba inani alishintshi, ikona ukuthi uma usebenzisa ifoni ukubhukha ithikithi lakho kulula kakhulu kunokusuka endlini uye le uyothenga ithikithi kuphela, uphinde ubuye futhi. Kusiza kakhulu ukulithenga kwi-inthanethi, kuyashesha kakhulu.

Ngiqale ngibheke isikhathi salolu suku engizobe engizobe ngihamba ngalo ukuthi, likhona yini elalelo suku nesikhathi engisifunayo, nokuthi abantu abaseke baligibela lelo bhasi batheni ngayo, nenani impela ngoba kuvamisile ukuthi uma bhukha inani liyashintsha phakathi nonyaka. Ikona nje kontathu engivamise ukukubhekisisa mayelana nokubhukha kwamathikithi ebhasi.

UMnyango wezokuThutha uma ungase uphoqe abanikazi bamakhumbi ukuthi babe no-driver babe no-driver abanama-contract hlampe eminyaka emibili noma emihlanu, ukuze umshayeli angashayeli noma ikanjani. Bashayela noma isikanjani ngoba bayazi ukuthi vele imoto akuyona eyabo, bashayele noma isinjani ngoba bayazi ukuthi ngakusasa noma kule nyanga ezayo kuzobe sekushayela omunye umuntu, kepha benza noma isinjani. Kumele sikwazi ukukhomba umuntu ukuthi le tekisi ebishayelwa usibanibani, yakasibanibani, iyakwazi ukukhonjwa ukuthi uye impela, ukuze kuzoqinisekisa ukuthi umthetho bayawulandela.